Uma ngingathola umdlalo omusha, ngingakhetha umdlalo weshashalazi. Umdlalo weshashalazi wenza isibonelo ey'nganeni ey'ncane, uphinde wenze isibonelo kubantu abadala, ingakho ngingawukhetha. Uyafundisa futhi kubantu abakhulayo abasha, uphinde ufundise nabantu abadala ukuthi iy'ngane bay'nakekele kanjani, nokuthi impilo ihamba kanjani. Mangabe bathula, mawuthula umdlalo weshashalazi ufundisa izinto ey'nengi.

Ngangidlala umdlalo umdlalo we-velleyball. So, umdlalo webhola lamantombazane wawungenza ukuthi nje wawungenza ukuthi ngijabule, ngangingabi ney'nkinga mangidlala kwakuphela ngisho imicabango ngangicabanga nje engekho kahle, ngangikhohlwa nayiy'nkinga zasekhaya. Ngangithi noma ngibuya ekhaya ngangibuya ngijabulile, noma kusasa ngizohamba futhi ngiye esikolweni ngangazi ukuthi uma kuphuma nje isikole siyodlala. Ngazi ukuthi mina ngigcoke ujezi namba bani, ngiyodlala ujezi namba bani, kwakumnandi nje ngijabula. Futhi kwakungenza ukuthi, kwangenza ukuthi ngize ngakhe nabangani babe baningi engizosondelana nabo, ngikhone ukuxoxa nabo. Sasixoxa nje kumnandi.

Yebo, ingasiza imcimbi yezemidlalo uma ngabe abantu bangasebenzi, isikhathi esiningi abantu abangasebenzi baba nesizungu emakhaya bangazukuthi yiziphi izinto abangazenza. Kodwa makungaba nezemidlalo bangaya bayodlala, bayobukela, abanye baye emcimbini. Ngiphinde futhi ngingasho ukuthi ingangasiza kwesinye isikhathi ngoba abantu badinga umsebenzi, badinga ukuthi bavuke baye emsebenzini bangahlali.

Ngingacela kuhulumeni ukuthi besicela ukuthi asisize kulo mphakathi wethu. Sidinga indawo yokudlala enkulu ngoba sibaningi kangaka singabantu abangasebenzi, futhi sidinga iy'ndawo ey'hlukene. Sidinga iy'ndawo ey'zodlala ibhola ley'nyawo kubantu abasha abangabafana, siphinde sidinge iy'ndawo ey'zodlala ibhola lezandla kubantu abangamantombazane, bese sidinga indawo enkulu la sizogijima khona siy'vocavoce. Bese sidinga indawo nje yabanye futhi abazophumula badlale .

Umdlali engimthanda kunabo bonke kubhola lezinyawo, ngithanda uSphiwe Tshabalala. Ngimbona nje ukuthi uyisibonelo kubantu abasha nje abangabafana bangabukela kuyena, kwamina ngingabukela kuyena, ney'ngane ey'sakhula ey'ncane, ney'ngane zethu ezisakhula zingabukela kuyena ukuthi ukudlala kuhle nje, ukudlala mawukhula ugcine usudlala la mabhola lawa aphezulu.

Ngicabanga ukuthi, angazenza iy'tayela zakhe zakudala kodwa nezamanje angazenza afunde okusha kulezi zamanje ngoba ezakudala azinako loku okwamanje. Angazenza ezamanje, angafunda okukhulu ayihlanganise nezakudala. Ngiyacabanga ukuthi kokubili angakwenza kungahambisana njengomuntu nje othanda ingadi, angazenza ezamanje aphinde enze ezakudala.

Amasu engingawasebenzisa ukuthi uma kufika abantu bangaphandle beze kwezemidlalo babafice bagqoke, imvunulo. Imvunulo izobenza ukuthi babone ukuthi bayawalandela amasiko. Wonke nje umuntu nje agqoke imvunulo yakhe yamasiko babukeke nje bebahle, nabantu bangaphandle nabo bazocabanga ukuthi ukube beze nezabo iy'mpahla zamasiko bazowugqoka. So, leyo nto leyo izokwenza ukuthi babukeke njengabantu vele abalandela amasiko, futhi abakhuthaza nabantu bangaphandle ukuthi nabo bagqoke iy'mvunulo zabo.

Iqembu engilithandayo la mphakathini, ibhola lamantombazane leli elibizwa ngokuthi iVuk'uzenzele. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga la mphakathini wethu kungaba khona la abangabaseka khona ngoba indawo yokudlala abanayo ayenele ngale ndlela, baningi bangamantombazane asakhula. Bayafisa nje ukuthi bathole uxhaso kuhulumeni nakumakhansela abaseke ukuthi abakhele indawo enkulu bazokhona ukudlala kahle. Uyababona nje noma badlala ukuthi bangaya phambili bangaqhubeka baye kwezinye iy'ndawo bayodlala khona ngendlela abadlala ngayo. Ngiyalithanda leliya qembu angifuni okungasho, yiqembu nje elihlezi lidlala. Ngaso sonke isikhathi nje bayaphumelela abakaze kuthiwa noma baya kwezinye izindawo bangaphumeleli. Ngiyacabanga ukuthi ukuhamba kwesikhathi bangaya phesheya kwey'lwandle bayodlala khona.